Mulandu u to dzula fhasi na na na rabulasi wa mu sumbedzisa uri kha dzule fhasi na vha shumi vhawe a vha sumbedzisa uri zwithu zwi re fhasi a zwi ṱanganyisiwe na zwithu zwine ra khou zwi rengisa, vha nga si dobe zwithu zwi re fhasi kana mitshelo i re fhasi yo tshinyalaho hu no uri zwithu zwine zwa kho dobiwa zwi dovha zwa pangiwa kha makasi zwa ya zwa rengisiwa. Zwino ndi khwine u dzula na na na na rabulasi vha mu sumbedzisa uri kha dzule fhasi na vhashumi vhawe. Arali hu uri hu na iṅwe nḓila ine ra nga dovha ra shumisa zwithu zwine zwa vha uri zwo tshinyala zwavhuḓi kha zwi vhetshelwe thungo hune ṱhaṅwe maybe zwi nga dovha zwa shumiswa zwezwo zwine zwa kho tea u shumisiwa mara i singo vha i mafhungo ori vha ḓo dovha vha dzhia hezwi zwithu zwa zwa dovha zwa rengiseliwa vhathu vhane vha khou zwi rengisela vhathu vhane vha ḓo zwi ḽa ngori arali mitshelo yo rali ita zwithu zwo fhambananaho, vhaṅwe vha i shumisa u renga u rengisa sa mabindu zwiṱaraṱani iṅwe ivha i tshi khou ya mashophoni, minwe mitshelo i vha i tshi khou dovha ya ita zwiḽiwa zwine zwa ḓo dovha zwa ḽiwa nga vhathu. Zwino zwivha zwi si tshavha zwavhuḓi arali vha tshi khou ṱanganisa zwithu zwi re fhasi zwine a zwi si tshavha zwavhuḓi zwo rumbuwa a zwi tsha vha raithi vha dovha vha zwi ṱanganisa na zwithu zwine zwa kho dovha zwa rengiseliwa vhaṅwe vhathu, ndaa.

Dzi graini dzi dzula dzi dza ndeme vhukuma ngori vha nga to sedza hu vha hu tshi khou itiwa mikapu hafho fhethu, ende mikapu i shuma nga maanḓa fhethu hunzhi. Habe dzi graini dzi dzi dovha hafhu dza ita zwithu zwo fhambananaho zwithu zwo no tonga dzi weetbix zwithu zwe zwa mikapu zwi dovha zwa thusa na vhana vhaṱuku vhane vhakho aluwa vha kone uri hu kone u vha itela mikapu ine ha vha uri vha ṱoḓa uri navho vha i ḽe, zwino ha kona u zwi vhona zwori zwi zwi zwi zwina tshanḓa tshi hulu nga maanḓa zwi tshi ḓa kha ikonomi. Nṋe ndi soko vhona ungari ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vhori afha Afrika Tshipembe kana na kha mashango oṱhe o fhambananaho ya nnḓa haningei kha vhalimi, zwa zwi tshi ngavha zwavhuḓi arali hu tshi vha na dzi feme dzo fhambananaho dzine dzavha dzi kho ita dzi graini dzedzi uri hu kone u vha na mafhungo a u phurodzhusa mikapu no u ita zwithu zwezwi zwine zwa vhori zwi vha zwi kho itiwa nga grain. Zwino grain i tamba tshanḓa tshi hulwane nga maanḓa zwi tshi ḓa kha dzi ikonomi, ndaa.

Zwithu zwine nṋe nda ndi nga zwi takalela u u u lima arali nda ndo wana tshikhala ndi mavhele, mavhele a ntakadzela uri a dovha a ita mugayo, vha nga to sedzulusa zwavhuḓi vhuḓi afha Afurika Tshipembe mugayo ndi wone une wa vhori u alusa nga maanḓa ikonomi ngori mugayo u a ṱhogea. Fhano Afrika Tshipembe tshithu tshine tshavha uri ndi tsha ndeme ndi vhuswa fhano ri ḽa vhuswa Afurika Tshipembe, zwino nṋe nda ndi nga takalela nga maanḓa u lima mavhele, mavhele ra dovha hafhu a dovha a shuma kha zwithu zwinzhi zwo fhambananaho zwino tsha ndeme nga maanḓesa ndi mugayo zwino tshithu tshine nda ndi nga nyaga uri ndi tshilime ndi ndi ndi mavhele, ndaa.

Mitshelo ine nṋe nda i takalela nga maanḓa ndi takalela mamango, ndi takalela mamango nga maanḓa nda dovha nda takalela na dzi banana zwithu zwo no tonga vho maswiri zwezwi, ndi zwone zwa zwiṅwe zwa mitshelo ine ndavha uri ndi ya i funesa nga maanḓesa mamango ndaa.

U ya nga ha nḓivho ine ndavha nayo yi ndi vhona ungari u ṱavha thanda ya ya ya kana davhi ḽa muri ndi zwone zwa khwine nga maanḓa ngori, wa nga to sedzulusa asi mavu oṱhe ane a tenda uri u ṱavhe tshithu nga nga nga nga thanda zwi a konḓa nga maanḓa uri muri u thinyiluwe zwino ndi khwine arali hu tou shumisa davhi, davhi ḽa muri ndi ḽone ḽine kanzhisa ḽi a kona u mela midzi ḽa kona u u bveledza hoyo muri une wa khou ṱoḓa, zwino nda ndi nga shumisa hoyo muhumbulo wa u ṱavha davhi davhi u fhirisa thanga.

Ee maswiri a kono u manndafhadza ikonomi ya fhano afrika tshipembe ngori maswiri a kona u ita dzi dzhusi, maswiri a kona u thusa vhathu vhane vha vha na dzi bisinese dza zwi ṱaraṱani kana na dzi ḓoroboni hanefha. Vha nga to sedza maswiri a tshimbila nga maanḓa a tshimbila nga maanḓa zwino maswiri ndi vhona ungari a na tshanḓa tshihulu zwi tshi ḓa kha ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe.

Zwine nda nga amba ndi zwori kha vho ramabindu vhaṱuku i ndimo heinoni ya nḓirivhe i to tshimbilesa nga mannḓa u fana na vho ramabindu vha hulwane, ngori vho ramabindu vha hulwane vha a kona u rengisela mashopho na mashopho mahulwane aneya, zwino kha havha vhaṱuku zwi a konḓa nga maanḓa u ḓi maketa uri nḓirivhe dzi tshimbile nga nḓivho ine ndavha nayo i kha vho ramabindu vhaṱuku dzi nḓirivhe a dzi to tshimbila nga u to ralo u fana na vho ramabindu vhahulwane, kana u fana na na na na na vhalimi vha hulwane kana vho rabulasi vha hulwane ndaa.

Muxe ndi miṅwe ya miroho i sa dini na luthihi thihi thihi thihi ndi u to shumisa ṱavhi ḽa ḽa ḽa ḽa muroho wa muxe wa ṱavha wa ḓi nyora nga nḓila ine ya ine wa nga kona u nyora ngayo wa sheledza, ndi zwone zwithu zwine wa nga zwi ita a u tswenyi muxe naluthihi, u to shumisa ṱavhi fhedzi ḽa muroho wonouḽa wa muxe wa ḽi ṱavha mavuni wa ḽi sheledza u ḓo ḓo u ḓo hula.

Khavhishi tshifhinga tshadzo tsho u ṱavhiwa ndi vhuria musi mutsho u u u fhasi nga maanḓa u sina mufhiso ngori khavhishi a dzi koni u u tshila zwavhuḓi kha mufhiso dzi nyaga bulege wo fholaho, ara wa nga sedza temperature nga maanḓa ine khavhishi dza kona u hula khayo ndi ndi ndi ndi ndi eighteen degree celcious to twenty degree celcious, zwino wa nga sedzulusa a dzi dzi dzi dzi nyaga tshifhinga tsha vhuria dzi nyaga tshifhinga tsha vhuria.

Khavhishi ri a kona u i shumisa sa tshisevho, khavhishi ri a kona u dovha ra i shumisesa dzi saladi ra ita ngayo saḽadi.

Tshithu tshine nda nga zama u ita tshone ndi u shumisa social media, social media i thusa badi kha kha kha kha kha zwithu zwa bisinese kana zwithu zwine zwa vha ri khou zwi tshimbidza ri tshi khou nyanga u rengisa zwithu. Ndi vhona ungari ndi u ya kha social media wa wa isa advert kana khunguwedzo ya u sumbedza na zwa uri ndi khou rengisa khavhishi, zwi amba uri ndi nga namba nda tsitsa phuraisi kana mutengo wa vha fhasi uri hedzo khavhishi dzi kone u ṱuwa nga tshifhinga ndaa.

Ee, vhuponi hashu u a kona u alusa phonḓa, ende khalaṅwaha ine yavha ya vhuḓi kha u alusa dzi phonḓa ndi tshi lim. Nga uri tshilimo kanzhisa vha nga to sedza hu tshifhisesa na dzi mvula dzi vha dzi khou ṋa badi. Zwino phonḓa dzi a kona u hula zwavhuḓi badi dzi nyagana na ḓuvha.

Ee, musi u tshi sala u tshi ṱavha dzi nḓuhu, u tea u vha u khou ṱavha kha mavu ane avha na manyoro. Mavu ane avha uri o fanela uri u nga ṱavha dzi nḓuhu, nga maanḓesa kanzhisa that's why fhethu hunzhi vha tshi shumisa mavu matsuku. Ane a kona u itela uri a vhe a raithi kha dzi nḓuhu, hone nḓuhu futhi u tshi dzi ṱavha u tea u shumisa kutanda kwa mu nḓuhu. Ndi yone nḓila ine wa nga kona u ṱavha ngayo nḓuhu, wa dzi sheledza nga maanḓa dzi dzi dzi dzi dzi vha raithi kana dzi vha dzi dzi mela zwavhuḓi kana dzi takala zwavhuḓi, nga maanḓesa tshilimo. Hezwi hu tshi fhisa ndi hone nnḓuhu dzi tshi vha, dzi tshi dzi tshi kona u takuwa zwavhuḓi.

Nṋe tshithu tshine nda takalela nga maanḓa u tshi ṱavha, ndi muroho. Muroho ndi a funa nga maanḓa u ṱavha, u wa nthusa kha zwithu zwinzhi, ngauri arali u muroho wo u ṱavha so, u a kona uri u u shumise arali u sina tshisevho. Futhi zwiṅwe zwithu zwine zwa zwa thusa nga maanḓa kha muroho, ndi uri u a kona u rengisa nga maanḓa vho zwi sipinatshi, mitshaini yeyi. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi a funa badi u zwi ṱavha ngadeni yanga.

Zwithu zwe nda zama u zwi ṱavha, ndo zama u ṱavha maha muhabu. Ee, muhabu ndo zama u ṱavha, problem yanga yo vha yo yri nda ndi khou ṱavha kha mavu ane, ha ngo tendeliwa u ṱavha muhabu. A u tendi u hula zwavhuḓi ngo uri fhethu he nda vha ndi khou ṱavha hone hovha hu kha mavu. Muhabu ndo sala ndi tshi zwilimiwa nga murahu uri u tenda fhethu hune ha vha muṱavhani.

Vhurotho a vhu nyagi uri vhu tshi, vhu tshi itiwa hu ḓale gurowu nga maanḓa, nga uri goruwu ḽa ḓalesa. Ho vhuḽa vhurotho vhu fhedza vhu si tsha fara muthu zwavhuḓi malani. u fhedzisela a si tsha songolowa zwavhuḓi malani. Zwino gurowu a ḽi nyagei nga maanḓa kha vhurotho, ngo uri ḽi fhedzisela ḽi tshi khou khosa vhulwadze vhune vha vhu uri dzi piles. Zwi ita uri muthu a pfe omelwa thumbuni nga maanḓa.

Nṋe ndi funesa nga maanḓa u ḽa mukapi wa makhaha nga matsheloni, ndi funesa u ḽa mukapu wa makhaha, makhaha. Mukapi wa makhaha u itiwa nga makhaha. Ndi wone une nda u funesa nga uri ndi kona u shela na mafhi . Ndi a kona u shela mafhi khawo a fresh milk. Zwino ndi wone une nda u funesa nga maanḓa

Ee, sa zwe nda ambisa zwone hafhanoni kha mbudziso ya murahu, uri nṋe ndi funesa nga maanḓa makhaha. Ndi tshila ngao makhaha, masekene, na madenya a grouph . Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a kona u tsongolosa nga maanḓa thumbuni, arali wa dzula uḽa mukapi wa makhaha nga matsheloni, wa dovha hafhu futhi wa u shela na mafhi. Zwivha zwi tshi khou ita uri thumbuni hu songolowe zwavhuḓi. Zwino ndi ngazwo ndi tshi u funesa. Makhaha a pfara zwavhuḓi nga maanḓa.

Zwine nda zwi ḓivha nga ha makhaha, ndi uri makhadzi ndi a vhuḓi nga maanḓa. Arali wa vhuya wa ḓivhelwa u a shumisa, u nga si tsha humela murahu. Ha iti uri malani hu vhe na dzi pfudzungu kana u omelwa malani. Makhaha ndi ma, ndi ndi ndi muṅwe wa migayo ine, i ita uri u kone u songolowa zwavhuḓi. Ndi uri na musi arali u tshi ya nḓuni ṱhukh, u u wana uri zwithu zwawu zwi vha zwi khou tshimbila zwavhuḓi. Zwino makhaha, ndi hone hune nda a funesa nga maanḓa, ha na dzi pfudzungu, hana thaidzo, thi tu vhuya nda pfa hu tshi vha na dzi problem nga makhaha.

U fhindula mbudziso, thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou lima gurowu tsimuni. Mara ndo no ḓi vhona huṅwe ḽo ḓi limiwa, mara hu to vha ni hafhanoni kha kha kha kha mivhundu ine riṋe ra dzulesa khayo. Asi kanzhi u tshi nga wana vho lima gurowu, ngo uri ndi vhona u nga ri vha vha vho tshekana na na na na ku rengisele, kana na mavu ane ra vha ri khou a shumisa. Zwino thi ḓivhi na zwo uri maga ane a tevhedziwa nga maanḓa arali hu tshi khou ita gurowu, hu tevhedziwa maga afhio, Thi tu vha na tshenzhemo nga maanḓa nga ha gurowu.

Witbix ndi zwithu zwine ndi a zwi ḽa, mara not tshifhinga tshoṱhe. Hu tovha na maṅwe matsheloni ane ndi a kona u vuwa nda vha ndi tshi khou nyaga u ḽa dzi whit dzi dzi dzi witbix. Dzi whitbix a dzi tswenyi naluthihi, ndi u to dzi shelela mafhi hanea a fresh milk, wa tanganisa wa ṱanganisa wa rita wa rita. Zwa fhedzisela zwi tshi khou songolowa zwaita mukapu. Witbix dzi right nga maanḓa, a dzina na vhuthada. Ndi a dzi, ndi a dzi ḽa hu tou vhani ndi tovha na maḓuvha ane ndi a dzi ḽa, thi dzi ḽi tshifhinga tshoṱhe.

Dzi jungle oats na dzo ndi miṅwe ya mikapu ine ndi a shumisa nga matsheloni, naho asi mukapi wo no to dina mara u wa bikululiwa. Wa bikululiwa u nga ḓi ri wono u bikulula zwavhuḓi wono vhibva, wa kona u shela mafhi arali u khou shela mafhi. Ndi zwine nṋe nda u itisa zwone nga matsheloni. Jungle oats ndi ndi miṅwe ya mikapu yo itiwaho nga goroi, a i ngo to fhambase, fhambanesa nga maanḓa na dzi witbix mara zwoṱhe zwo itiwa nga goroi.

Hoyu mutshelo wa kiwi zwine nda u ḓivha zwone ndi zwa uri u na lupfumo nga maanḓa, zwi tshi ḓa kha vitamin c. Wa dovha hafhu wa vha muṅwe wa mutshelo une u dovha wa, wo u khwaṱhisa masole a muvhili. Na u dovha wa thusa nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo a u songolowa thumbuni na u thusa kha kha kha kha mutakalo wa mbilu, wa dovha wa thusa futhi na kha mutakalo wa maṱo,

Maapuḽa ndi mutshelo une ndi a kona u shumisa kha kha kha kha saḽadi ya mitshelo. Kha saḽadi ya mitshelo wa shela dzi yogathi nga nṱha, wa ḓi dovha futhi wa kona u shumisa kha kha u ita dzhusi. Wa kona u ita dzhusi nga mutshelo hoyunoni wa wa wa muapuḽa.

Hafhu zwino vha vha vha tshi khou shumisa mutshini, ndi mutshini. Ndi kuṅwe kutshini kuṱuku nyana, na iwe muṋe u nga kona u ḓi rengela ho ko kutshini. Ndi u to swotola apuḽa heḽo wa ḽi swotola, nthu ndi u to swotola swiri heḽo wa ḽi swotola makanda. Wa ḽi panga nga ngomu kha kutshini ho kuḽa wa tiba. Houḽa mutshini houḽa uvha u khou to mona, u khou ṋamba u khou swiri heḽiani. Swiri heḽiani ḽi tshi khou moṋa ḽi khou ṋamba ḽi khou ḽi khou hamula muthotho houḽani wa wa wa wa swiri. Zwi tshi swika fhasi hangeini zwi vha zwi khou ṋamba zwi kho ita mini? zwi khou ita maḓi ubva hafhanoni i vha yo fhelela. Ndi dzhusi vha nga to ṋamba vha to add zwiṅwe zwithu zwine vha khou add nga nṱha.

Nṋe kha vhupo vhune nṋe nda dzula khaho i kanzhisa, mbudzi vha dzi shumisa u fuwa. Vha dovha hafhu vha dzi rengisa, vha vha vha khou dzi rengisela vhathu vho fhambananaho. Vhanzhi vha vha vha khou ḓi dzi shumisa zwithu zwo fhambana, na mishumo heneyi ine ya vha i khou itiwa mahayani, ya luvha fhedza na mini. Mara kanzhisa mbudzi hafhanoni, ri vha ri tshi khou dzi fuwela u u u rengisa. Zwi vha zwi tshi khou to wela kha kha kha kha kha business, i ne muthu u vha o i vula a tshi khou itela uri a kone u i rengisa, a phurofite khayo. Mbudzi ri dzi, ri dzi shumisa zwezwo nga maanḓa.

Tshanduko ya kilima i thithisa uri ikonomi nayo i ḓovha i tsele fhasi, nga uri vha nga to sedza na zwifhinga zwa gomelelo, na zwifuwo zwi vha zwi kho ḓi fela ngo uri hu vha hu sina maḓi. Zwiṅwe zwithu zwine zwa vha uri ndi zwiṅwe zwine zwa vha uri zwi a thithisa, ndi miḓalo. Na miḓalo ya ḓalesa zwifuwo zwinzhi zwi a fa nga nga mutsho une wa vha u hone. Zwino zwi hezwi zwithu hezwi zwi ita uri hu vhe na na na phurobuḽeme zwi tshi ḓa kha mafhungo a zwiḽiwa, zwi amba uri zwifuwo zwa balelwa u wana maḓi nga tshifhinga tsha gomelelo zwi tshi khou fa, zwi amba uri na zwiḽiwa zwi vha zwi khou balelwa u vha hone shangoni. Miḓalo ya ḓa ya kona u kumba na dzi tsimu zwithu zwoṱhe zwo ṱavhiwaho zwine zwa vha hone, zwi a kumbiwa. Zwi amba uri na zwe zwi, zwi vha zwi khou ita uri hu vhe na na tshanduko zwi tshi ḓa kha mafhungo, uri zwiḽiwa zwi vhe hone shangoni.

Vhuendi ha nga vhuya ha tshinyala, zwi kwama u sa kona u isa zwi zwiḽiwa kha mashopho, ngo uri mashopo a tou iselwa zwiḽiwa nga nga nga dzi goloi kana nga vhuendi. Zwino zwi amba uri ha vhuya tshinyala vhuendi, zwi tshi khou thithiswa nga mafhungo a uri huna dzi mvula dzi kho ṋesa ho. Zwi fhedzisela zwi tshi khou kwama uri zwiḽiwa zwi si tsha ya mashophoni, uri vhathu vha si tsha zwi wana. Zwi amba uri ri nga si tsha kona u renga zwiḽiwa, ngo uri ahuna iṅwe nḓila ine vha nga i shumisa uri zwiḽiwa zwi kone u isiwa shophoni. Zwi amba uri zwi vha zwi tshi khou bva hafho zwine zwa vha zwi khou itiwa hone, zwi tshi khou isiwa shophoni zwi yo rengisiwa. Kana zwi tshi khou bva dzi butsharani kana hanefho hune dza vha dzi tshi khou bva u, zwiḽiwa zwi tshi khou bva u itiwa hone. Zwi tshi khou isiwa mashophoni u rengisiwa, zwi tea u tshimbidziwa nga vhuendi.

Mithenga kanzhisa a i yo no ṱhukhuliwa ya zwinoni a vha i laṱi vha i shumisa zwithu zwo fhambananaho u fana na musi vha tshi khou nyaga u khavhisa tshiambaro vha kona u i shumisa sa emblem kana u ita tshiṅwe tshithu kha tshiambaro tsho no khavhisa kana tsho no nakisa tshiambaro.

U ṱhukhula khuhu a si zwithu zwo no dzhia tshikhala tshilapfhu ende u sumbedza uri ho itiwa mushumo wa vhukuma zwi amba uri u tea u vhona uri khuhu kha muvhili wayo woṱhe a hu tshe na mithenga na mithihi, i tea u sala yo tou yo nakelela i si na na mithenga na muthihi kha muvhili wayo, hezwo ndi zwone zwo no sumbedza uri ho itiwa mushumo wavhuḓi.

Lukanda vha nga ḓi lu vhulunga nga u tou panga firidzhini vha nga ḓi lu vha lu vha nga ḓi lu vhulunga nga u tou vhea firidzhini u itela uri lu sa vhe na mavhala, vhala

Vhaṅwe vha ita muhaba ngalo, vhaṅwe vha itwa muhaba ngalo.

U bviswa kana u ṱhuvhiwa ha khuhu zwi nyagana na maḓi, heiḽa khuhu i panga nga ngomu ndiloni wa shela maḓi o fhisa ende nahone u tea u shela maḓi o no fhisesa lune i ḓo ṋuruwa lukanda, u tea u shela maḓi o fhisaho zwavhuḓi lune u ḓo kona u tou ṱhuvha mithenga.

Mafhi a tea u vheiwa fhethu hune ha vha uri a hu na mufhiso, a hu na mufhiso uri a sa khwaṱhe, zwi amba uri u nga ḓi kona u tou vhea firidzhini kha kha kha kha kha fhethu hune ha vha uri a hu khou tou nyaga mufhiso, firidzhini wa a vhea ndi hone u tshi nga kona u a ita uri a dzule o vhibva.

Ndi fhethuvhupo, fhethuvhupo hune musi ri tshi khou ṱhavha zwifuwo ri tea u tsheka uri a si fhethu hune ha vha na mashika naa, a si fhethu hune u ḓo wana uri hu na zwitzhili ḽi kana zwi fhufhi zwine zwi nga dovha zwa ita uri ṋama iḽa ine ra ḓo i bvisa kha khuhu kha khuhu kana tshiṅwe tshifuwo tshi khou ṱhavhiwa ndi ṋama yo teaho naa, hone yo lugelwa u ḽiwa nga vhathu.

Ee, ndi zwone hu na vhathu vhane vho tou vha tou ḓivha nga u ṱhavha ha tshipuka kana tshifuwo na u dovha vha dovha vha kone u ṱanzwa lukanda lwa hone ngauri arali u u si na tshipirioni tshazwo u nga fhedzisela u tshi vho ita zwithu zwi sa ṱoḓiho, zwa fhedzisela zwi khou ita uri vharengisi vha ṋama vha ise ṋama dzi songo teaho kana dzi songo lungelaho tshitshavhani.

Ee, hu na nḓila dza sialala dzine dzi a fhiriselwa kha vhaṅwe, kha vhathu vhane vha to ḓivha nga ha u ntsha lukanda kha kha kha kha kha tshifuwo, a si zwithu zwine zwa itiwa nga muthu muṅwe na muṅwe ngauri a zwo ngo leluwa, zwi nyanga nḓivho na tshipirioni.

Ndi zwithu zwine nga ḽeḽo ḓuvha ḽa vhuṱambo lushaka kana miṱa vha vha vhat shi khou zwi ḓivha uri zwi do itea, zwi dzula zwo ḓivhadziwa misanda uri nga ḓuvha ḽo imaho nga uri hu ḓo vha na vhuṱambo ende zwi ḓo fhedzisela zwo itiwa nga u ralo, zwi amba uri miṱa kana tshitshavha ndi zwithu zwine vha tea u zwi langa kana vha tea u zwi ṱanganedza ngauri ndi zwithu zwine zwa ḓo vha zwo vhigiwa uri zwi do itea nga ḓuvha ḽeḽo ngauri vha ḓo vha hu ḓo vha hu fariwa vhuṱambo.

Hune nṋe nda dzula hone khuhu ri i ṱhukhula nga lufhanga, khuhu ri i ṱhukhula nga lufhanga.

Ee, hu na vhathu vhanzhi vhane vha tshila nga u rengisa makumba a zwifuwo, khuhu dza tshifuwo dza dza dza makumba dzo fhambana badi na dza mabaphanya ngauri dza makumba dzi dzi tshi sala dzi tshi ita makumba zwi vha zwo dzhia miṅwedzi nyana yo vhalaho, a zwi fani na zwa mabaphanya. Zwa mabaphanya zwi a ṱavhanya nyana mara hu na vhathu vhane nda vha ḓivha vhane vha rengisa makumba a khuhu dza makumba nga u rali vha tshi fhedza u rengisa makumba kana dzo no fhedza u kudzela dzi si tsha kudzela tshifhinga tsho swika vha dovha vha dzi rengisa dzone dzedzi khuhu ngori dzi vha dzi si tshe na mushumo une wa vha u tshi khou ṱoḓea u ita bindu kana business.

Lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu lu tshi bvisiwa i vha yo tou thoma ya tou viiwa mbudzi kana nngu uri u kone u zwi ita zwavhuḓi i si tsha tshakanyela nahone hafho fhethu hu vha hu tshi khou shumiswa lufhanga lwo no tou pfha zwa vhukuma kana vhaṅwe vha kona u zwi ita na nga lureza vha kona u zwi ita na nga lureza vho ṋembedza nṱha ha muri nga heyo nḓila zwi vha zwo no leluwa nga nga maanḓa uri hu kone u tou bvisa houḽa mukumba.

U hama kholomo kana mbudzi ndi zwithu zwine wa vha u shumisa bakete, zwi amba uri bakete heḽiani a ḽi vhea nga fhasi ha maḓamu, ndi hone nḓila i yoṱhe ine wa ḓo kona uri u kone u hama nahone hu tshi khou khou hama u vha u khou hamela hanefho kha mabakete, ndi zwone zwithu zwine nda ḓivha uri vhathu vha shumisa zwone vha tshi nyaga u hama kholomo kana mbudzi mafhi.

Ee, u ṱhukhula ṱhuhu ya, u ṱhukhula khuhu u ya nga nṋe ndi vhona zwi zwithu zwo leluwaho ngauri khuhu ndi tshiṅwe tsha tshifuwo tshine a tshi tou vhesa na ndango kana u konḓisa u fana na na na zwiṅwe zwipuka, ndi tshiṅwe tshi tshi tshifuwo tshiṱuku nga maanḓa lune a si zwithu zwine zwa zwa zwa zwa zwa zwa tou konḓa nga maanḓa, ndi zwone zwithu zwo leluwesaho nga maanḓa zwezwo.

Ee, ndo no shela mulenzhe kha u vhulaya zwifuwo, ndo no shela mulenzhe ende ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndo ri ndi tshi khou zwi ita nda vhona zwo leluwa nga maanḓa ngori ndo guda zwinzhi khazwo na ṋahasi ndi ndi ndi ndi vhona u nga ri ndo no vha na tshenzhemo nnzhi zwi tshi ḓa kha mafhungo a vhulaya tshifuwo.

Zwifuwo ri tshi nyaga u zwi vhulaya mahayani ri tou ita uri zwi kone u vha dangani, ri kone u dzhia hetsho tshifuwo tshine ri khou tshi nyaga nahone futhi hafhu ra dovha ra tshi vhofha kanzhisa heyi u zwi fana na na mbudzi ri a i vhofha milenzhe uri ri kone u vhulaya arali hu tshifuwo tsho no nga kholomo, kholomo i tou thuntshiwa nga tshigidi tsho fanelaho u thuntsha kholomo ngauri kholomo i a konḓisa u nga si tou kona u tou i vhulaya nga zwanḓa zwavhuḓi i kha ḓi tshila. Zwino ri shumisa nḓila ya u tou i thuntsha nga tshigidi ndi ndi ndi zwiṅwe zwithu zwine ra zwi ita ri tshi khou vhulaya zwifuwo vhuponi hashu.

Ṋama kanzhisa vha ita mihwaba zwi amba uri mihabai ndi musi yo tshekekanyiwa vha zwipiḓa ya aneiwa ḓuvhani, ya aneiwa ḓuvhani, ndi yone nḓila ine ra vha uri ri a kona u i shumisa ṋama nga murahu ha musi ro vhulaya tshifuwo.

Maga ane a dzhiiwa musi hu tshi khou vhulaiwa tshifuwo ndi ndi fhethu vhupo, hafho hune ra khou vhulahela hone tshifuwo hu tea u vha na na na nḓivho ya uri ho tsireledzea nahone futhi wa dovha wa wa wa wa wa khwinisedza uri zwoṱhe zwine wa khou zwi shumisa u tshi khou vhulaya tshifuwo ndi zwone zwo teaho naa, lufhanga lune wa khou lwo shumisa u vhulaya tshifuwo ndi lwavhudi naa kana lo lo lu kiḽini lune lu nga si sie hu na masiandoitwa itwa kha ṋama ine ya khou ḽiwa nga tshitshavha kana nga vhathu naa, ngauri tshiṅwe tshifhinga wa wana lufhanga lu na zwitzhili kana lu songo ṱanzwiwa, lu songo lugela uri lu kone u vhulaha tshifuwo, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine u tea u sedzulusa.

Ee, u tshi khou amba zwifuwo hu na hu na u vha na mutsiko ngauri tshifuwo tshi vha tshi singo dzudzanyea, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vho ri zwi a lemela badi a zwo ngo leluwa, zwino vhathu vhanzhi vho no ḓivha nga hazwo kana vhane vha vha na tshipirioni vha a ḓivha u pembeledza tshifuwo uri u kone u tshi hama zwavhuḓi tshi si na, tshi si khou fha mutsiko.

Mbilaelo dza mutakalo u tshi khou vhulaya khuhu ndu ndu ndu ndu ndo sedza uri u tshi vhulaya khuhu malofha aḽa ane wa vha u tshi khou rothisa kha mukulo u khou ita uri a sa sale a tshi sokou tou vhidza dzithunzi naa, wa wana muḓi woṱhe wo no vha thunzi zwino vhathu vha tou ri vha tshi nyaga u ṱhukhula khuhu vha vha vha vha gwa mulindi, u tshi gwa mulindi u vha u khou itela uri u kone u rothisela haaḽa malofha ane a khou bva kha khuhu a dzhene mulindini, u bva hafho wa fhedza wa fukedza. Ndi iṅwe ya ndila ine wa vha u khou tsireledza uri hu sa vhe na dzithunzi muḓi woṱhe.

Musi u tshi khou vhulaya tshifuwohi dzi khaedu dzo ḓala nga maanḓa u fana na zwi nda ambisa zwone afho kha dzi mbudziso dza murahu uri u ya wana tshiṅwe tshifhinga hu na dzi thunzi bulege yoṱhe, zwiṅwe zwa zwithu zwi vha zwi tshi khou vhangiwa nga zwine ra vha ri tshi khou zwi bvisa nga ngomu ha tshifuwo u fana na vho miswane zwezwi zwithu zwine a zwi ṱoḓei, a zwi ḽiwi, zwi tea u laṱiwa na maṅwe a mala ane kha zwiṅwe zwifuwo, maṅwe mala kha zwiṅwe zwifuwo ha ḽiwi. Zwino ndi iṅwe khaedu khulu nga maanḓa u tshi khou vhulaya tshifuwo, u tea u zwi sedzulusa no vha na vhulondoti.